Fa ngwana wa ka a le ko motshamekong pelo ya ka ga e dule e phothulogile ka ntlha ya gore lefatshe ga le ya siama go nale dilo tse dintsi tse di diragalang bana kwa ntle re sa itse, re dutse ka mo ntlong e fela ke dula ke na le tshepo ya gore o tla boa a sireletsegile e fela pelo yaka yone e dula e sa phuthuloga.

Porojeke ya dipapadi e ke e boneng e fetola matshelo a bašwa mo tikologong ya rona ke ya kgwele ya dinao, bana ba le bantsi ba tshameka kgwele ya dinao mme seo se fokotsa bosenyi le bana ba ba tswang mo tseleng ba sa reetseng batswadi ba bone. Bana ba dula ba sireletsegile mme ba ithuta le maikarabelo ka jalo ke bona seo se fetola matshelo a bona.

Go nale ditsela tse di farologaneng tsa go dira letseno mo founung, go na le mafaratlhatlha kampo tsone di-website tse di dirang gore o dire o dutse kwa gae mme tseo ke di-website tse eleng gore di ka go tsenyetsa letseno sa gago fela ke gore o reke data ka jalo o tla kgona go dira letseno o dutse kwa ntlong.

Ke bona e fokotsa kgatelelo ya menagano thata, e thusa gore o dula o nagane dilo tse di ka go tswelang mosola mme tse di ka dirang gore botshelo jwa gago bo ye kwa pele, botshelo jwa gago bo tsamaisege sentle, go na le gore o dula o gateletswe ke monaganong ke bona e le boitlosobodutu gore jarata e tsewa e le tiro ya boitlosobodutu.

Gonne ba tlwaetse tikologo ya bone, ba tlwaetse go tshela mo go leng mmu ebile ga ba na bothata ba setse ba tlwaetse.

Nka mo raya ke re ngwanaka o itlwaetsa go ya go tshameka le bana ba bangwe gonne go dula mo ntlong go tla go bakela kgatelelo ya maikutlo, kgatelelo ya monagano, go tla dira gore o se nne le ditsala, go tla dira gore o s'ka o a itshepa ga o tsamaya ko gaufi le balekane ba gago. Mme seo se ka go dira gore o tshele o le nosi o feleletse o ikutlwa ekate ga gona ope yo go kgathalelang kampo ope o go naganelang. Seo sa gore o dule o le mongwe se ke se go tswela mosola nna le ditsala o ithute go tshameka le bana ba bangwe o tlwaele gore matshelo a farologane jang ka fa ntle ka foo ga wa tshwanela go nna motshela nosi

Go bua nnete ga ise ke ke ele tlhoko seemo se se ntseng jalo, ga ise ke ke bone dipapadi tlisa kagisano mo bathong ba ba sa dumalaneng, ga ise ke nne le maitemogelo a o mo nakong e fitileng, ka jalo, ke dumela gore go a kgonagala gone gore go nne le kagisano batho ba ba sa dumelaneng go dirwa ke dipapadi gonne bana ba tshameka mmogo, go ka tswa e le gore ba kopantswe ke seo gore bana ba bone ba mo papading e le nngwe mme ka jalo ba ile ba tshwanela ke go dumalana ka seo.

Go dira gore bana ba se ka nna le kitso e tsepameng ba se ka nna le kitso ya go diragatsa kitso ya bone e felele mo monaganong.

Ke tiro ya go itlosa bodutu, e na le matsapa a yone ka nako tse dingwe o tshwanela ke go nna le didiriswa tse e leng gore ga o na tsone kampo ga o kgone go di fitlhelela ka jalo gore o fenye seo ke gore o dire ka thata.

Di ka nna le tshosometso ya go kopanya batho go be le kutlwano gareng ga batho ba ba farologaneng ba tlhaloganyane ba tlhaloganya ditso tsa batho ba bangwe tse di farologaneng.

Ee, metshameko e tshwana le go taboga kampo yone kgwele ya dinao di thusitse bana go aga bokgoni gonne ke se sebaka go nna le le dikgaisano tse di kwa ntle ga mafatshe mo e leng gore bana ba kgone go ya teng ga go gaisana teng seo se bafa monyetla wa gore ba kgone go tsamaya mafatshe ke nagana gore ke boitsiso jo bo botoka mo baneng.

Ke tsela e nngwe ya go thusa batho go ikatisa le go ba tlhotlheletsa mo bophelong jwa bone gore ba atlege.

Botsalano bo tshwanetse ba dule bo e dile gonne batshameki mmogo ba tshwanetse ba dule ba utlwane ka dinako tsotlhe go se ka nna le dikgotlhang magareng ga bone, seo se tla ba thusa go fenya dikgaisano tse ba di tsenelelang mo metshamekong ya bone.